Nka leka ho mo thusa ka hore a qale moo a ye moo a pele a fihlileng teng. Hape, ho na le di-camera ho ka tholahala hore merwalo ya hae o e sile kae kapa hona le motho a e nkileng. Ka hoo, nka mo e nka nka leka ho mo isa diofising ke moo ke ba hlalosetse hore merwalo ya mme e lahlehile. Ka hoo, re kopa ba check-e ba shebe di-CCTV footage dikhemereng hore ebe mme o kene kae, a dula kae, a siya morwalo wa hae kae? Ka hoo, mme a ka kgona ho thola merwalo ya hae ha bobebe hobane o tlameha hore a tsamaye and merwalo eo, o ka thola hore e na le dintho tse important ditjhelete difounu dipasa di-ID. Ka hoo, ho tlo lahleha dintho tse bohlokwa tseo di tlamehang tse sa tlamehang hore di lahlehe. Ka hoo, nka leka ka hohle hore merwalo ya hae e tholahale.

Nka rata ho buisana le bakganni ba dibese hore ba fokotse tjhelete eo ba palamisang bapalami ka yona haholoholo ho batho ba tsofetseng hobane batho ba tsofetseng e se le batho ba baholo bao e le horeng ha ba sa ba sa ba sa sebetsa ho ba ha se ha se ba sa sebetse ho ba thata hore ba reke ditekete tsa bese kapa ba palame dibese. Nthwe nka qala ho buisana le bakganni ba dibese ka yona ke hore ba leke ho buisana le management wa bona kapa yona bona batho ba ba tshwereng hore ba fokotse di-price tsa dibese hore bo nkgono le bontatemoholo ba kgone ho reka ditekete tsa dibese hore ba kgone ho ya mabenkeleng ba bang ba bona haebane ho ntsona le ba sebetsang ba kgona le hore ba ye mosebetsing. Hobane batsofe se le batho ba baholo bao ba seng ba se na matla.

Dintwa tse bang makoloing a baeti di bakwa ke hore baeti le bakganni ba ditekisi ba na le kutlwisisano, empa ho ne hona le moo ba senang kutlwisisano hobane bakganni ba di-taxi ba nahana hore baeti kapa makoloi a baeti a ba nkela tjhelete hona seterateng mona. Ba nahana hore dikoloi tsa baeti ha dingata di ba nkela tjhelete. Ka hoo, a ke kebe ba kgona ke hore ba etse tjhelete. Ke nahana ke yona ntho e etsang hore ba dule ba qabana. Tsela ena e ka lokiswa ka e hore ba buisane ba dule fatshe ba shebisane hore bona ke batho ba eleng horeng ha ba nke batho ba bangata. Ditekesi ke tsona tse nkang batho ba bangata.

Lebaka le etsang hore bo raditekesi ba lwane ke hore ho na le ratekesi kapa owner-a e nang le ditekesi tse ngata. Ka hoo, ha e na le ditekesi tse ngata. Bana ba bang bana ba sebetsang ha ba kgone hore ba etse tjhelete seterateng hobane ona a nang le ditekesi tse ngata ke yena a nkang tjhelete. Tjhelete e fela ho ena ke ka hoo ho bonang le mehwanto ho batho ba sebetsang ditekesing. Nkile ka angwa ke yona taba ena ya bona ya mohwanto wa bo raditekesi. Hobane o mong wa bona o ile a thunywa ka baka la hore o na le ditekesi tse ngata ho feta tsa ba bang.

Hello, le kae re teng. Ke rata ho leboha basebeletsi bana ba Uber bana hobane ke qeta ho palama ke qeta ho theoha Uber eo e nkileng mona tlamehile moo ke tswang teng. Ya mpeha moo ne ke ya teng hape ha ya potlaka e ne motho ana a kganna o ne a a le slow a le ana a na le mamello a zama ka hohle hore a hlomphe le di-sign tsa tsela. Ka hoo, ke rata ho leboha hore batho ba Uber ba tseba ho kganna ebile ba tseba ho tshwara bapalami ba bona hantle.